U-social media ngingawukhuthaza ngokuba abantu bathenge amadatha bangene kuwona ngoba iwona onezinto ey'ningi ukuba ulibaziseka futhi ufunda ngokuningi esezweni jikelele, kakhulukazi ku-TikTok naku-Facebook.

Cha, angeke iphile ngoba esikhathini sobuchwepheshe, izinto ey'sebenzisa kakhulu izinto zobuchwepheshe ilaba bantu bobuchwepheshe. Angeke y'kwazi, ngingaba khona ngoba bagcina sebelwa.

Cha, angeke ngiy'bone ngenze njengaye ngelinye ilanga, ngoba umnganami uLiyanda ubhede kakhulu ngokwenza, ngokwenza imali ngokuthanda kwakhe ngoba ingamufaka kwenkulu ingcindezi ngokwengozi noma agcine sebona.

Eyi, kwakumnandi kakhulu lapho ngangisafunda ibanga, emabangeni aphansi, kwakubizwa abazali ukuba bazobuka abafundi bonke bedlala. Kukhona umdlalo wokugijima, ibhola nokungena emasakeni ugxume. Ngalolo suku kwakukumnandi kakhulu, sithola nezipho kubantu nabothisha kwabantu abawinile. Futhi ngalelo suku ngawina ngaba nendebe yegolide.

Imidlalo ibaluleke kakhulu ngoba iyakwazi ukuthi ikhiphe umuntu ebhekene nengcindezi ye-stress noma impilo imenza ukuba igazi nomoya wehle uma unyukile noma ecabanga ukwenza okubi.

Kumele bangay'guquli iy'tayela zabo, kumele bamakethe iy'tayela zabo zangempela, ukuze bezobona abantu ukuba lento abayenzayo ingempela abadlali.

Ngingayibeka, ngiyakwazi ukuthi ngiyibeke mese, ngiyakwazi ukuthi ngiyibuyele. Ngoba esikhathini samanje baningi abantu abagangile bay'thathe bay'ntshontshe, noma uma ingane isadlala ebaleni bayithathe bayokwenza okuthile .

Ngingazizwa kabuhlungu lokho, koda kuzobe kuphoqa uma sengithathe leso sinqumo, kungabe kuphoqa ngoba uma ngiyeka umsebenzi engiwuthandayo ngiyokwenza omunye ngoba shuthi angiholi imali eyanele engithokozisayo, kungcono ngihambe ngiyozama omunye ozongiholela inani elikahle.

Izikole kubalulekile kumele zitholelwe i-Wi-Fi nedatha khona zizokwazi ukuthi zithole inzunzo zemidlalo i-inthanethi mese ziya-research-a mayelana nokuhlala kakhulu esikrinini.

Umdlalo wethegi ila khona ubiza omunye umuntu ongakwena. Ngicabanga ukuthi usemnandi, yebo, namanje usemnandi umdlalo wethegi. Ngicabanga ukuthi futhi umdlalo wethegi uhlukene kabili, khona umdlalo wethegi la uthinta khona umuntu odlala naye, khona lo ubuze imibuzo mese uthinta phansi.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo yesikole kuthuthukisa kakhulu uma uwumfundi ngoba awucabangi omningi umqondo wakho uhlezi ugijima ungacabangi izinto ey'bhedayo ungathakaseli izinto ey'bhedayo awusheshi ukukhathala ngisho ufunda yonke into yakho iba kahle.

Iy'kole zingamele ziqashe ama-security azogada lapho khona akuy'khungo khona zemidlalo zabafundi. Mese kumekuzodlala abafundi noma njalo zonke iy'nsuku kube khona umuntu osika utshani obheka ukuthi ayikho yini into engalimaza abafundi.

Umudlalo engiwuthokozelela kakhulu ukuwubuka noma ukuwudlala, umudlalo webhola lezinyawo. Ibhola lezinyawo, ngoba ngithanda ingisho liyakwazi ukuthi lisize umuntu uma uwudlala zonke iy'nsuku liyakusiza ukuthi umqondo wakho uhlezi ucabange into esile, usheshe futhi.